Taba e, ha e no nthabisa ka hobane le nna ke batla hoba le ditekesi tse ngata ho feta tsa motho oo. Ha keno kgona ho mo eletsa.

Ke ka baka la hore Soweto ke moo dintho tsena di ileng di a etsahala teng. Hape Soweto ke poleke e bohlokwa haholo, e tshwereng le history e kileng ya etsahala hona mona Afrika Borwa.

Nna nke se e thabele taba eo ka hobane ha ne ke patala Uber kapa yona Bolt, ke ne ke patalletse hore ke be mong. Hoja ke batla ho palangwa sepalangwa sena le batho ba bang, nkebe ke palame yona tekesi.

Ke tloba hlalosetsa ka hore monga tekesi ha a latelle melao, ha re late moo a tlamehang hore a re late teng ene ntho eo ha ya loka. Ke tloba kopa hape hore ba buisane le motho oo a kgannang tekesi ka hobane ha sebetse hantle.

Yoh! Ka tsatsi le ne ke kalame tekesi ya sekorokoro. Ke ne ke le late, ke ya sekolong. Monga taxi a le bohale ha re mo bolella hore tekesi ya hae lemati la ya wa. Ya ba ke fihla mosebetsing late, letsatsi la ka ka sulafallwa ke letsatsi hona-hona nako eo.

Ke tlo mo hlalosetsa hore ha o reka tekete ya dibese. Dinako, ditekesi tse yang dibese tse yang Mpumalanga di tsamaya ho tloha hoseng ho fihla bosibu.

Ee, yona e ka nsebeletsa hape nka ba kenya tshebetsong ha ebe ka nako eo ke yang teng e tlabe e le hore le bona ba ya le nna mo ke yang. Re ya polekeng e leng nngwe.

Tekete tsa ho ya Durban-e di fumaneha hona mona. Ha ebe o batla ho tsamaya hoseng, o tla kgetha nako eo o batlang ho tsamaya ka yona. Ka hobane dibese tse yang hona Durban-e di tsamaya ho tloha ka eight-e ho fihlela ka eight-e ya bosiu.

Batho ba bangata ba tla kgona hoba entertained, ba se ke ba boreba ha ba ya hona moo Durban-e. Jwale di-rickshaw tsena di tlo thusa haholo ho batho ba ya leetong lena la ho ya Durban.

Kgale tefiso ya tekesi e ne e le thekong tse fatshe. Hona jwale e se e tura, hape batho ba bang ba complain-a.

Wena, o bone ke batla ho kena moo ka park-a wena wa park-a. Ke eng? O nahana hore nna ha ke nke hantle, ke buletse wena hore o kene moo. Ah-ah motho wa Modimo, ke kopa o se ke wa etsa jwalo.

Yoh! Bathong ba Modimo ke kopa le nthuseng. Ke ne ke pakile koloi ya ka hona moo, empa ha ke bone e kae? Ho etsahetse jwang? Ho na le di-camera na moo? Ke kopa le nthuseng ka le kopa. Yoh! Koloi ya ka.

Ke ka baka la hore dithepa ha di tloha ka mose mawatle di tla ka moo. Theko ya teng e ya fatshe, ha di le ka mose wa mawatle theko ya teng e hodimo. Ha di fihla ka moo, theko ya teng e fatshe.

Ha sefofane se o sile, o lokela ho ya moo ho rekiswang ditekete. Wa ba hlalosetsa hore sefofane se o siile, o fihlile late hore ba kgone ho book-ela sefofane se seng. Ba leke ho sheba hore sefofane se latelang se tlo fofa ka nako mang? Neng hape?

Ee, ke ile ka siwa ke bese ka lebaka la hore mohlang oo ha ne ke tlameha ho lo palama bese. Ke ne ke kula, ka tsoha late. Ha ke fihla ka fumana bese e nsile. Ka tlameha ho matha ka mora bese, empa mokganni a se ke a mpona. A tsamaya bese ya nsiya, ka kgutlela hae.

Tjoh! Mokgotsi. Ke Nahana leeto la rona la ho ya Gauteng re tlo hloka tjhelete e kang sekete hore re tle re kgone ho palama tekesi tse tlo re isang hona moo Gauteng. Re kgone le ho book-a moo re tlo robalang teng, le dijo tse re tlo di jang for matsatsi ao tlabeng re leng Gauteng ka ona.

Ee, ke bona balaodi ba tsela ba etsa se lekaneng ho ntsha koloi tse seng molaong tseleng. Ka hobane hangata o dula o ba bona ditseleng.

Ha o nka leeto le letelele, ntho ya pele ya bohlokwa eo o tlamehang ho e paka ke yona ID book ya hao.

Ee, yena o teng mokganni wa bese o ke mo tsebang. Ke malome wa ka, malome wa ka o kganna dibese letsatsi ka letsatsi.

Seteraeke sa dibese se ile sa nkama ka hore tsatsi leo ke ne ke rekile tekete ya kgwedi kaofela, dibese azanke di a tloha di tsamaya. Jwale ticket ya ka ile ya senyeha tjhelete ya ka ya tsamaya mahala.